Izinambuzane kuba amakhilane ezivinini. Indlela yokulwa nawe ukuthi ufuthe ngedibha okanye uthole umuthi oqondene namakhilane.

Isimo sokushintsha kwezulu sinomthelela omubi kakhulu. Ikakhulukazi kubantu abafuyile, balahlekelwa okuningi, balahlekelwa abakufuyile njengokuthi bafuye iy'nkomo okanye zonke iy'lwane zabo kuyenzeka zife inqwaba yazo. Belahlekelwe ukudla kwazo tholukuthi kuzoguguleka. Kanjalo nabatshalile iy'thelo zabo ziyaguguleka kusukela phansi kanye bemoshekelwe nay'mali yabo okanye amandla esebawasebenzisile ekutheni beyithelele.

Izikhuthazo esingakhuthaza ngazo abantu bakithi abasebasha ey'ndaweni zolimo. Bantu bakithi njengoba sazi ukuthi umhlaba usujikile and futhi imali lapha ekhona isemhlabathini, akukho ukudla okudliwayo eSouth Afrika okungaphumi ngaphansi emhlabathini, konke ukudla esikudlayo kuphuma emhlabathini. So, bantu bakithi makungathiwa siyiqala manje le nto in five years abanye bethu bengabe sebe-own-a amakhampani sebeqashile. Kuyibona abelungu abamnyama ngokuthi nje bakwazile ukudlala endimeni yezolimo.

Ngingenza isiqiniseko sokuthi into yami yokupakisha ithatha umbala okhomba imvelo njengombala oluhlaza, umbala omhlophe, umbala oluhlaza njengosibhakabhaka yonke leyo mibala. Mhlampe ngikhethe kunoma iwona muphi lo engiyobe ngihambisana nawo ngaleso sikhathi. Okunye ukwenza into yami yokupakisha iqinile noma ngabe iyiphi into oyifakayo phakathi esindayo but ikwazi ukuqina. Okunye futhi engingakwenza ukwenza isiqiniseko sokuthi iyakwazi ukuphinde isebenziseke, akukhona ukuthi uyisebenzisa kanye mase uyayilahla. Ikwazi ukuphinde uyisebenzise nakwezinye iy'ndawo.

Indlela ey'balulekile zokuvuna ngesandla. Ngicabanga ukuthi kuyasiza kulezi iy'thelo noma kulezi iy'tshalo ey'suke y'thambe kakhulu ukuthi zingalimali and futhi kuyasiza ekutheni nanoma yisiphi isithelo osisebenzisayo noma osikhulisayo ukwazi ukuthi uphinde usibuyisele emhlabathini uma ukuthi mhlampe asikakabi lento ofisa ukuthi sibe iyona. So ngingakuphrifeya kakhulu. Yikho ukuthi kuthatha isikhathi eside, kudla isikhathi and kuyasebenzisana kodwa kuyaqikelela ukuvuna .

Ngicabanga ukuthi ukuxhumana phakathi kosomabhizinisi nabelimi kungasiza kakhulu ekuthenini nabelimi bazi ukuthi into funeke beyitshale into engakanani ezodingwa osomabhizinisi. So, i-connection phakathi kwabo iyadingeka khani bezokwazi ama-demands osomabhizinisi abazowadinga and nabo bekwazi ukutshala into edingwa osomabhizinisi. So, that bengabi ne-lost noma kugcina kumoshakala iy'tshalo zabo. Tholukuthi akusekho lapho bazozisa khona.

Ngicabanga ukuthi ama-aphula, obhanana, otamatisi . Ya, ngicabanga ukuthi lezo kanjalo namapheya because once wakubeka endaweni efudumele kuyabola.

Isikhathi esi-right sokutshala ama-grapes. Ngicabanga ukuthi intwasahlobo lapho okusuke khona sekuphele i-winter kungena i-summer ngabo-August to September.

Imfuyo kubalulekile ukuthi igonywe ngezathu zokuthi ivikeleke kunanoma isiphi isifo esiqhamukayo nanoma ngabe iziphi, imaphi amagciwane akhona lapha ezidla khona ikwazi ukuvikeleka nanokwazi ukuthi imfuyo yakho ikhule ibe fresh. Ngicabanga ukuthi lokhu kusiza kakhulu emfuyweni yakho ekutheni uyijove ngaso sonke isikhathi. Umjovo futhi uney'khathi mhlawumpe after two months, kumele wenze sure ukuthi uyaqala phansi uyayijova.

Ukuvuna ngesandla kunganciphisa kakhulu ekuthenini umlimi elahlekelwe into yakhe asey'tshalile. Njengokuthi ingalimali because umshini uyalimaza kanti uma uvuna ngesandla akujwayelekile ukuthi kube khona iy'tshalo ey'limalayo. Kwimfucuza futhi izandla zisiza kakhulu ngoba umuntu owenza isandla uyakwazi ukuhlukanisa akumele akuthathe nokumele angakuthathi.

Kusiza kakhulu ukushintshashintsha iy'tshalo kuleyo ndawo osuke ufisa ukutshala kuyona because usuke ufuna ukuvundisa umhlabathi ukwazi ukukhipha, ukwazi ukukhipha kulezo y'hlahla osuke uy'dinga okanye iy'thelo. Zimile ngendlela e-healthy.

Abantu abaningi bayakhala ngey'thelo ey'jovwayo because kuthiwa ekuhambeni kwesikhathi ziyabalimaza abantu abasuke bezidla. So, kubalulekile ukuthi isithelo siy'milele sona ngokwemvelo because lapho sisuke sinamandla kakhulu ekutheni simunike wonke umfutho okumele simunike wona ngale kokuthi sirojiwe sajovwa.

Uhlobo lokudla olunika inkinga ekupakisheni ngicabanga ukuthi amazambane. Amazambane awanayo into e-invisible, I mean e-visible ukuze sikwazi ukuyibona singaphandle. So, uyawathatha nje uye nawo ekhaya ungazange ubone ukuthi mangakanani noma anjani ngaphakathi. Ngicabanga ukuthi ilona olusinika inkinga kakhulu ngokupakisha.

Khona kubuhlungu kakhulu bengiyofisa sengathi kungaba khona indlela ekungenziwa ngayo. Mhlampe uma kukhona okusalile bekwazi ukukubeka, bekubekele abantu abaswele noma laba abahlala emgwaqeni bekwazi ukukuhambisa kubona. Mhlampe ngakusasa, uma kukhona okusamele, noma bebatshene ukuthi ngesikhathi esiwukuthi nina bantu abakanje, siyanicela ukuthi nize nizothatha ukudla ngalesi sikhathi okusalile .

Into engingayidluliselela kwisizukulwane ingubo yami yovolo ukuthi abasoze bathola amakhaza. Uvolo uyawavimba amakhaza kakhulu noma ngabe kuthiwa kubanda kanjani, kodwa once wembatha into enovolo amakhaza uwezwa ngendaba.